Ngingakhuluma nabanye babatjali bona bangasize nanyana ngitjale esinye isiphila.

Kubangelwa kobana uthengisa izinto zakho ngemali ephansi or ephezulu.

Isiphila esithengwa khulu yisiphila esimhlophe.

Kubhala ngombana umanyolo bawuthenga ngemali ephezulu.

Awa, eentolo abasasithengisi isiphila esibomvu.

Arhwebelane neKwaZulu Natal nanyana eMpumalanga.

Iye, kuliqiniso lokho.

Kubhedere bona utjhintjhe izinto zokulima.

Iye, kungaletha itjhuguluko emnothweni walapha eSewula Afrika.

Kumele uqinisekise bona isiphila namabele asebujameni obukarisako begodu kumele uthinte abantu abasebenza eentolo ezikulu.

Imbewu ungayithola e-McDonald Seeds nanyana e-Quality Seeds.

Ungawathola e-Idea Fruit nanyana e-Betko Fruit Farm.

Usutha khulu mawudle isiphila.

Awa, awafumaneki lula ngombana ekhayapha azikho iinhlahla zama-avakhado.

Kungabangelwa yizinto ezinengi. Kungabangelwa umtjhiso nanyana i-hormonal imbalance.

Iye, ngiyo iminyaka elungile.

Iye, ingaba yingozi ebantwini abayidlako.

Ungazipha utjani nanyana ama-protein suppliment.

Kubangelwa lokha ikomo igula.

Awa, inyama yakhona ayinapilo.

Awa, ukunambitheka kwekomo akuyi kobana ihlatjwe ngubani.

Iye, kuqakathekile khulu.

Bangazithenga khulu KwaNdebele eMpumalanga.

Ungawathengisela ebantwini abafuya izinja.

Awa, ayithengiseki ngombana ayikalungi.

Awa, azidli ngokwaneleko.

Kubangelwa lokha ikomo nayigugile.

Iye, omunye nomunye umhlobo kufuze ubenesibaya sawo.

Iye, inyama yazo ibanomehluko.

Indlela engcono ukuzondlela lapho zihlala khona.

Ngingazama ukukhuluma nabantu abasebenza ngeemfuyo bona sibone ukuthi umraro ukuphi.

Enye indlela ongayenza, ungafuna omunye udorhodere ngombana abodorhodere beemfuyo banengi.

Ungazama ukukhuluma nabo bona babekezela, uzifake isihlahla somkhaza ngombana ukuthengisela ukuthengisela zona zinemikhaza njalo akukalungi ebantwini.

Ungazikhambisa edibhini kusukela kusithandathu kuya ematjhumini alithoba.

Iye, iinkomo zenyama kufanele uzifuyele eendaweni eziseHlanzeni namkha eziseBhosa.

Iye, isikhathi esilungile leso.

Awa, angicabangi bona lokho kungabangela bona zonde ngombana ziyadla emini, ekuseni nasebusuku.

Awa, akufani. Iinkomo ezisengwa ngomtjhini zizwa ubuhlungu.

Iye, kufanele ulethe ezinye iinkunzi.

Iye, azikhethi ubulili ngombana yiinkomo zenyama.

Iye, izokudleka kodwana yona izabe iqinile ngombana isebenza khulu.

Isengwa iinyanga ezimbili ngaphambi kokuthi zimithe godu.

Kufanele uzilethele amanzi ngobuduze ngombana uyazisenga begodu ziyakhathala.

Awa, ibisi alifani liya liya ngekomo yakhona.

Mina ngingafuya imvu ngombana ayitshwenyi kodwana imbuzi ziyatshwenya begodu azihlali endaweni eyi-one lokha mawuzilusako.

Ungazikhandela ngokufaka i-fence namkha ufune abantu abazogada izimvu eplasini.

Umraro kungaba ukuthi zihlala endaweni encani, zona izimvu zizinengi.

Into ongayenza, ungafaka amabhele eentanyeni zemvu ukuthi iinlelesi mazisele zeba izimvu kuzwakale umsindo.

Iye, kungenzeka ngombana iinlelesi zizama ngayoke indlela kobana zikghone ukweba.

Awa, ayikho enye indlela engiyaziko.

Imvu ungazithengisa lokha nasele ineenyanga ezisithandathu ngombana izabe seyilungile ukuthi ihlatjwe.

Amaqanda athengwa khulu ngombana abantu abanengi bayawasebenzisa, bangawasebenzisa ukubhaga namkha lokha mabadla ukudla kwasekuseni, i-breakfast.

Benza imali lokha nawuthengisela abantu abazisebenzisa ukugijima.

Angazithengisela endaweni efana neMpumalanga KwaNdebele ngombana bathanda inyama begodu bafuna inyama lokha nabenza umnyanya.

Inyama ebayithenga khulu ungathengisa inyama ehlaza.

Isiza lokha iinlelesi zifuna ukweba namkha lokha izimvu zifuna ukuphuma eplasini.

Kunengi ongakwenza ngemvu. Ungathengisa inyama namkha ungazithengisela abantu.

Umehluko phakathi kwemvu nembuzi, imvu bangayisebenzisa eentweni ezinengi. Bangayisebenzisa ukudla inyama begodu isikhumba semvu basisebenzisa ukwenza iwula begodu umzimba wemvu mkhulu ukudlula wembuzi.

Imvu ungayibona bona inonile ngomzimba wayo begodu uyibona ngeenyanga zayo ukuthi ilungele ukuhlatjwa.

Ngombana zijwayele ukuthi ziphila nenja begodu inja ziyazigada izimvu eplasini.

Bakwenzela lokha mabathengisako kubelula. Izimvu ezifanayo ngokubukeka zikhanga kakhulu emakethe begodu abathengi bavame ukuthanda izimvu ezambisanayo.

Awa, abahlali basemaplasini abanalo ulwazi olwaneleko ngezomthetho kanye namalungelo womhlaba.

Abahlali bendawo yangekhethu basebenzisa izindlela ezinengi ezifana nokubamba amanzi aphuma ephahleni kumbe emfuleni emincani, ngizo ezinye izindlela abazisebenzisa ngesikhathi sesomiso.

Balungise indlela yokusebenzisa amanzi njengokusebenzisa amadamu amancani.

Awa, abalimi beSewula Afrika abazuzi ngokulingana emnothweni welizweli.

Iye, kuliqiniso ngombana iinlelesi zikhamba ziyokweba iinkomo lapha bazifuye khona, babuye bathengisele abantu ngemali ephasi.

Kobana ngesikhathi ikomo ihlatjwa, igazi aliphumi loke emzimbeni wayo.

Iye, abantu abanengi banyenya utjwala besintu ngombana abanye bayasaba ukuthi abanye abenza utjwala besintu abakahlanzeki kahle begodu abahlanzi kahle amathulusi wabo.

Ngombana iinkukhu zikhula ngokusesha begodu zithatha iinyanga ezimbili namkha ezintathu bese zilungele ukuthengiswa namkha ukudliwa.

Kubangelwa bona iinkukhu zidla khulu isiphila nesoya, lokhu kwenza ukudla kwezinkukhu kubize khulu begodu iinthengo inyuke.

Iye, ngombana abatjha mabangangena kwezokulima, basiza ekusimeni umnotho wesizwe begodu bavikela umhlaba wokudla, kungasisiza khulu.

Ngombana ukuthengisa iinkomo neembuzi kwenza abantu basemphakathini bathole imali ngokuphazima kweso namkha ngesikhathi sezidingo esiphuthumako begodu iinkomo zisinika ibisi nenyama.

Ngombana abanye abantu basika iinhlahla, bazisebenzisa ukubasa namkha bazisebenzisa izinto zokwakha ngakho-ke ngikho bakhamba amabanga amade khulu nabafuna iinhlahla zomgomani wefuyo.

Iye, kodwa kumele bavumelane nosomaplasi omutjha othenge iplasi.

Iye, abentwana babasebenzi emaplasini banelungelo lokuya ezinkuliseni njengabanye abentwana.

Izimvu ziqakathekile ngombana umuntu angayidlala namkha ayithengise namkha ayenze ngayo imali.

Kunengi ongakwenza ngamabele. Ungenza umratha namkha isiphuzo esifana nomqombothi namkha isinkwa.

Abasebenzi basemaplasini bangabhadelwa ngelanga namkha ngeveke namkha nge-iri namkha ngenyanga ngombana kuya ngokuthi umqatjhi nomsebenzi bavumelene njani.

Eqinisweni abomma abanikelwa ngokwanele amathuba kwezokulima.

Iye, ngombana ilizwe likhulisa umnotho lokha mabathengisela amanye amazwe isiphila.

Ama-avakhado awatholakali lula ngaso soke isikhathi ngekhaya.

Amadamu asiza iinlwane ngombana iinlwane zisela kiwo amanzi begodu asiza ukupholisa umzimba wazo nakutjhisa.

Iye, amakghono wokuhlinza esilarheni ayafundelwa eyunivesithi.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

Ngombana kuneendawo ezithenga izimvu namkha izilwane, inyama yakhona ngendlela engekho emthethweni, lokho-ke kukhuthaza khulu ukwetjiwa kwezimvu.

Ngombana kwamanye amazwe kunesomiso esikhulu.

Awa, awaneli ngombana amasimu adinga amanzi amanengi khulu.

Amonakalisa izitjalo, kuphele isivuno begodu abulala izilwane.

Iye, ngingakufundela ukulima begodu ngingakuthabela khulu.

Iye, anele amahlelo wezokuthuthukisa abomma nelutjha kezokulima eSewula Afrika.

Iye, akhona amahlelo karhulumende afundisa abalimi ngamatjhuguluko wesimo sezulu kodwana awakaneli ngokuphelele ngombana awakafikeleli kubo boke abalimi.

Aqakathekile ngombana ama-App afundisa.

Kuze iinkomo, imbuzi nezimvu zihlale ziphilile, bakwaTjhabangu kumele bazinikele utjani obomileko.

Ngazi isipinatjhi, ikhabitjhi, ilethisi, imbuya

Bangakhuthazwa ngeendlela ezinengi ezifana nokubafundisa kusukela esikolweni ngokuqakatheka kwezokulima.